Ngizophendula ngokucacisa ukuthi izimangalo ezihambisana nezimiso zami futhi ngizothatha izenyathelo zokuhlola ubuqiniso bokuphromotha ngaphambi kokwenza. Lokhu kuzokwenza ngilondoloze ukwethembeka kwami, futhi ngizoqiniseka ukuthi konke engukuphromothayo kuhambisana nemigomo yokuziphatha. Izinyathelo engizithathayo zifaka ukufunda kahle okuqukethwe ngaphambi kokuphromotha, ukubheka izindlela ezisemthethweni zokuhlola ubuqiniso, nokuhlinzeka ngolwazi olugcwele lwezithameli. Lokhu kuzobasiza ukuthi baqonde ukuthi ngihlose ukuhlinzeka kuphela ngolwazi oluhle nolunembile.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bakha uphawu lomuntu siqu oluqinile ngokuthuthukisa okuqukethwe, ukuvusa umuzwa wokubandakanya ababukeli nokugcina ukubonakala njalo. Lokhu kusiza ekwakheni ukwethembeka nokuhambisana nemigomo ethile.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana basabalalisa ulwazi nezindaba ngokushesha, bexhuma nezithameli eziningi futhi bakha izingxoxo ezibalulekile. Lokhu kuthuthukisa ukufinyelela kolwazi futhi kusiza abantu ukwenza izinqumo ezifanele.

USompisi angasebenzisa ibhange nge-inthanethi ukuze alawule iholo ngokusebenzisa izinhlelo zokuphatha i-payroll, ezihlinzekwa ibhange ezifana nokukhokha amaholo, ukugcina amarekhodi nokuphathwa kwezithombe zomphakathi. Izici okufanele azibheke zifaka ukuvikelwa kwezokuphepha, security, ukuhambisana nezidingo zomthetho, ukulawulwa okuphumelelayo kanye nokusebenza kahle kwezimali. Futhi kufanele abheke izinketho zokuthumela imali kubasebenzi, ukubika kwezezimali kanye nokuqinisekisa ukufinyelela okulula emibhalweni ye-payroll.

Isibonelo esiyimpumelelo singaba yinkundla yokusakaza umculo efana ne-Spotify, lapho baqhuba kahle ukuhlinzeka ngokuqekethwe kwasendaweni ngokusebenzisa amasu afana nokuphromotha abaculi bendawo, ukufaka izici zomculo zendawo, kanye nokusebenzisa amathuluzi okucwaninga ukuze baqonde izintandokazi zabalandeli. Amaqhinga ahlanganisa ukubambisana nabaculi, ukucubungula idatha yokulalela nokusebenzisa izikhangiso ezenzelwe umphakathi. Imiphumela ibonakala ekukhuleni kwesibalo sabalandeli ukuheha abaculi abasafufusa.

Njengothisha ngizovumelanisa izindlela zami zokufundisa okusebenzisa izinhlelo zokufunda ezihlanganisa izinkundla zokuxhumana. Ukuze ngithuthukise ukubandakanyeka kwabafundi, ngizogxila ekuxoxeni ngezinkinga ezifana nokuphazamiseka kokugxila ukusetshenziswa ngokweqile kwezinkundla zokuxhumana, nokungabi nezezimali zokuphatha isikhathi. Ngingaphinde ngikhuthaze abafundi ukuthi bahlale beqaphela imithwalo yezokuxhumana futhi sifundisane ngezindlela zokuziphatha ezifanele, ukuze kugcine isilinganiso phakathi kokuzijabulisa nokufunda.

Izinkundla zokuxhumana zingathuthukiswa ngokukhuthaza izikhumbuzo zokuthatha izikhawu, ukunciphisa isikhathi sokusebenza nokugxila ekuhlinzekeni okuqukethwe okukhuthaza impilo enhle. Loku kuzoba nomthelela ekunciphiseni ukonakala nokuthuthukisa imikhuba enempilo.

Izingoma zinemithelela emikhulu kumizwa ngoba zivuselela izinkumbulo, izifiso, uhlobo lomculo, isikhashana kanye nezinye izici kusebenza ngendlela ethile ekuvuseleleni imizwa. Izinkanyezi zomculo ezifana ne-Pop Classical noma i-Jazz zikwazi ukudala izimo ezehlukene, umculo ophansi opholile noma onomthelela uvusa imizwa yokuthokozisa noma yokuhlala phansi. Ngokwesibonelo, umculo ophilayo ongashintshashintshi ungasiza ekudumazeni noma ekuthokoziseni, kuyilapho umculo ophakathi noma wokuthula ungavusa ukuthokoza noma ukuzisola.